Ootata abasebatsha bangenza ngolu hlobo ootata abangaphambi kwethu babesenza ngokuthi bangahambi ebusuku, bangaseli ndywala, bahlale bezigcine kakuhle, ngokuthi bahambe iinkonzo.

Umntu ongenamali okanye ukwenza into ethile uthi afumane isentanyana athi anokwazi ukuthenga ngayo loo nto ayidingayo.

Usenza umfino unqunqa ikhaphetshu, unqunqe imifino uzigalele embizeni ulinde zithambe, zisakuthamba ugalele ityuwa, ugalele umilimili udubele, umane uzamisa de imbiza yakho ivuthwe.

Isinxibo sakwaNtu sibonakalisa ukuzingca nowathanda amasiko. Abantu abangootata bathanda uyinxiba kakhulu xa kukho umsitho wakwaNtu.

Mandulo abantwana babethiywa ngamagama eziganeko, ooZanemvula. Ngeli xesha langoku umntana uthiywa ngendlela abazali abathi bazive ngayo besakuzala umntana okanye besakulizwa ngomntana uAyanda, uAmanda uZintle.

Utata ubalulekile kuba yintsika yekhaya, kuthi kusa kudingeka into ekhaya okanye kusakufuneka kwenziwe into enjengesiko kudingeke intoba utata abe khona.

Ndingabafundisa igama elithi tata kwenzele bakwazi uhlonipha umntu ongutata xa bedibana naye.

Urhulumente angenza umtsalane kulutsha ezilalini ngokuthi akhe izakhiwo ezizawuqasha ulutsha kwaye afunele ulutsha umsebenzi kwiilali.

Ayichananga ngoba ukuba ububonisa zonke izinto ezenzekayo elokishini umntwana osakhulayo ebezawukwazi uzikhusela xa ehlangabezana neemeko ezithile. Ngoko leyana yenzelwe intobana umntu makabukele kuba kukho umabonakude izinto ezi zithandwayo ngabantu abasube besulunge ezo nkqubo.

Bangayisombulula ngokuthi bavule iinkqubo kunomathotholo ezifundisa ngesiXhosa kunye nakumakhasi onxibelelwano ezifana kunye noFacebook.

IsiXhosa, bazali, sibalulekile nangona ulwimi lwesiNgesi lubalulekile nje, kodwa funeke uzazi iingcambu zakho apho usuka khona kwenzele nenzala elandela wena izozazi umnombo wayo apho iphuma khona.

Kufanele intoba kubekho ootishala abazi iilwimi ukwenzele nabo bakwazi ubacacisela ngesiNgesi xa into ethile bathe abayazi.

Amakrwala anxiba ibhatyi, anxibe ibhrukhwe asogqiba anxibe isheti athwale ikepsi, isihlangu sabo asinxibayo iba sisihlangu esifanelekileyo.

Ukuba bekukho imidlalo apho umntu athi afumane ibhaso, nokuthi ithakazelelwe indlela umntu athetha ngalo ulwimi lakhe bekuzawuba bhetere.

Andizivi kakuhle ngoba indlela ekupapashwa ngayo ngamasiko ithi iwacikele phantsi amasiko abantu aphele ebayintlekisa kwabanye nangona isiko limele ukuba yimfihlo.

Nanto iye ibonakale emntaneni indlela aphathwa ngayo kuba abantwana bale mihla abakwazi ukukhulisa. Yiloo nto umntana aphele ebiza umakhulu wakhe ngomama.

Kudala kwakukade kusetyenziswa inkomo ukubulela usapho lwentombi ngokuthi liyikhulise, kwakusetyenziswa iinkomo ukwenza loo nto xa sele intombi izawutshata. Loo nto nangoku umntu ongumXhosa osasaziyo isiXhosa olandela indlela yakwaXhosa uthi ayenze xana eza kutshata.

Abazali bamele uhlala nabantwana phantsi babacacisele ngekhaya labo uba ikhaya labo linje nakanje. Loo nto ayibehluli kwabanye abantwana kwaye bazawuzama nganzame zonke intoba bazifumane izinto azidingayo.

Kwakumnandi kakhulu xa ndisiva ivumba lomfino, ndandisazi intoba xa umama egqibile uphaka ndizawutya into endiyithandayo kwaye ndandingayi kwenye indawo ndisazi intoba kuphekwe umfino.

Endlini apho bahlala khona akufanelanga kuthethwa ulwimi lwesiNgesi, kwaye ngeeholide bafanele ukuhamba baye ezilalini bayo apho kuthethwa khona ilwimi lesiXhosa.